Ku va na muhlayisi loko u dyuharile swi pfuna ngopfu hikuva swilo swo tala loko se u dyuharile a wa ha swi koti ku ti endlela se loko u ri na munhu loyi a ku hlayisaku swi endla leswaku vutomi byi lula hikuva u pfuneta i ku endla swilo leswi u nge swi kotiki ku swi endla loko u dyuharile.

Kokwana va fanele ku yisiwa evuhlayisweni va hlayisiwa kona hikuva la ni a kaya a nkarhi wo tala a hi kona nakona va sala va ri voxe a ku hava munhu loyi a va hlayisaka n'wina vatswari mi ya entirhweni mina ni ya eswikolweni kokwana a va sala va ri voxe nakona va khegurile a va ha swi koti ku ti endlela swilo swo tala se loko va ri le evuhlayisenii swi ta yantswa ku ta va na vanhu lava va ta va pfuna.

Sweka no kulumaka no hlayisa yindlu ku basisa yindlu na ku ti endlela swo swakudya swin'wanyana kokwana va nge swi koti ku swi endla loko se va khegurini.

Va fanele va swi tiva leswaku mukhegulu u hlayisiwa njhani nakona va nga heleli vona vakhegula mbilu va va na mbilu yo leha for vona.

Vukorhokeri bya le kaya ni vona i ri byona lebyi byi antswaku hikuva mukhegulu kumbe kokwana loko va ri kusuhi na hina swi kahle hi kota ku va vona leswaku va hlayisekile kumbe njhani se loko va ri endhawini ya vuhlayiseki hi va vona wo nkarhi wolowo a hi swi tivi leswaku va hlayisekile kumbe njhani.

Ndzi nga endla leswaku ni va setela alarm-u siku rin'wana na rin'wana leswaku i ta va tsundzuxa loko se i ri nkarhi wo nwa mirhi.

Zama ku tikhutaza leswaku moya wa mina u nga yi ehenhla hinkwaswo swi ta va kahle.

Ndzi nga va pfuna leswaku va ya ku na ndhawu lani vanhu lavakulu va ti ololaku kona va ya kwalano kwalaho va ta kuma vanghana lava va ta va pfunaku ku fambisa nkarhi na leswaku va rivala hi swo tala nakona va ya ekerekeni ekerekeni va ta hlangana na vanhu lava va ta va ku vanghana na maxaka eka vona.

Ndzi nga zama ku va tshamisa ehansi ni vulavula na vona hi moya wa le hansi wa nhlonipho ni va kombeta leswaku loko va nga hlambi nakona va nga hlayisi va nga hlayisi vuhlayiseki bya vona mavabyi ya vona a nge heli a va nge holi hi ku hatlisa ene nakona swi nga va vangela rona rifu.

Vuvabyi bya ntshikelelo i vuvabyi lebyi u kumaka marhambu a nga ha tirhi kahle naswona u nga vu tshungula hi ndlela yo ya etindhawini to ti lulamisa ku fana na le ti jimini u ti lulamisa no dya swakudya swa kahle u nga tshami ntsena u nga yendli nchumu.

Va hanyi va kahle va miehleketo i loko miehleketo ya wena i hanya i ehleketa kahle i ya ehleketa hi yona ndlela .

Ku fanele leswaku va aka swona swibedhlele na titliliniki nyana to tala emakaya va zama no endla ku ku ku thola vona madokodela na tinese kp na le emakaya leswaku ku va ta pfuneka na vona vanhu va le makaya va nga fambi yona ndlela yo leha ku ya kuma ku ya kuma xona xiphiqo.

Ina ni vona onge i ntiyiso i ku va loko ekaya ra wena va ku kurise hi yona ndlela leyinene a wu nge vi na voko kambe n'wana u dyondza leswi a swi vonaku siku na siku loko i nga ri hi le kaya kumbe eka yona ndhawu leyi a kulelaka eka yona.

Vuvabyi bya rifuva u fanele u teka u teka wona maphilisi ya kona nakona u tisirhelela eka tona tindhawu leti to va na ti dust kumbe mimusi tindhawu leti moya wa kona u nga ri ku kahle.

Loko munhu loyi a vabyaki hi vona vuvabyi lebyi bya rifuva a nga teki two na tiphilisi u ti vangela rona khombo ra ra rifu hikuva u ta vabya ngopfu ku ya emahlweni nakona u hetelela a lovile.

A ni ta va dyondzisa hi mhaka ya protection fane va ti sirhelela leswaku vuvabyi lebyi va nga yi emahlweni va nga chelani hi byona kumbe va nwa wona maphilisi masi lawa a PrEP leswaku loko va etlela ni vanhu lava va na ku va vona vuvabyi lebyi byi nga va fikeleli lava va nga riku ni vona vuvabyi lebyi hi yona ndlela yaleyo a va ta hunguteka.

N'wana u fanele ku ya exikolweni leswaku a ta swi kota ku dyondza a va ni vutlhari a va ni vutivi wa swilo leswi swi humelelaku la na misaveni a swi kota ku tsala nakona dyondzo leyi i ta n'wi pfuna leswaku a swi kota ku kuma wona ntirho.

Vuvabyi bya chicken pox byi tshungula hi maphilisi wona lawa va hi nyikaku swibedhlele va in allegex i vona lebyi byi tshunguriwa hi vona ene ni le makaya byi na ku ti tela i tlhela i ti sukela yona hi vuyona.

hi mina ndzi vona i ri vonelo ra kahle loko vakhegula va tshamisiwa eka tona tindhawu hikuva emakaya vakhegula va sala va ri voxe vana va ya eswikolweni vatswari va ya emitirhweni ku hava munhu loyi a va hlayisaku eka wona nkarhi walowo se loko va ri eka yona ndhawu ya vuhlayiseki va va hlayisekile nkarhi wun'wani na wun'wani.

Ndzi lava kokwani va ya evuhlayisweni bya vakhegula hikuva loko va ri laha ekaya nkarhi wo tala va sala va ri voxe hina vana va ya eswikolweni hina hi ya emintirhweni ku hava munhu loyi a va hlayisaka se loko va ri e vuhlayisi endhawini yo hlayiseka ku ta va va ta kuma yona nhlayiso kwalaho va swi kota ku pfuniwa eka swilo leswi va nga swi kotiki ku ti endlela swona hikuva loko va sele va ri voxe lani va hlupheka swinene eka swilo swo tala.

Ku hambana ka nhlayiso wa le kaya ni nhlayiso wa vadyuhari lani ku tshamaku vadyuhari kona i ku ri emakaya vadyuhari va na ku sala va ri voxe loko vana va ye exikolweni vatirhi va ye emintirhweni kambe loko va ri eka yona ndhawu ya vuhlayisi va va va hlayisekile nkarhi wun'wana na minkarhi hinkwayo hikuva ku na vanhu lava va hlayisaka minkarhi leyi hinkwayo va va pfunaka eka swilo leswi va nga swi kotiki ku ti endlela swona.

Munhu luya a fanele ku kuma vukorhokeri bya le kaya i yena n'winyi wa muti vatswari va muti i vona lava va faneleke ku kuma vona vukorhokeri bya le kaya hikuva i vona lava fambisaku swilo swa muti.

bya le kaya i yona ndzindzakhombo hikuva hi leyi u ti hi leyi u nga ti lavela yona leswaku ta hlayisa laha kaya.

A ndzi lava leswaku murhandziwa wa mina a kuma vukorhokeri bya le henhla ndzi tshemba u fanele ndzi kuma vanhu va le vukorhokerini bya le henhla kambe swona swi na swi ta swi ta lava ku ri ni hakela yona mali ya le henhla.

hleketa leswaku vukorhokeri bya kahle loko u lava ku wisa hi ku ti humesa u ya etindhawini kumbe u langutisa tona ti-TV hi swona leswi ta ku hungasaka.

Loko u lava wo tshembeka u fanele ku kuma loyi a nga tirha mintirho ntirho walowo i nga ve a nga i nga ri yena lo o sungula ku tirha kwalaho munhu u va na yona experience hi yena loyi a lavekaku nakona loko u nga se nwi thwala ku fanele u fowunela laha a nga tshama a tirha kona kusuhi u vutisa hi .

Ndzi nga zama ku vulavula na vona ndzi va kombisa leswaku hi mhaka ka yini va fanele ku dya swakudya swa kahle nakona hi mhaka ka yini va fanele ku nga dyi swakudya swa mukhuva lowu ndzi va kombisa.

Ina ndzi vona i ri mhaka ya kahle leswaku mfumo u va nyika mali lava va pfumalaka etikweni hikuva vanhu vo pfumala kumbe vo xaniseka hi swilo swo tala leswi swi lavaka vekaka emutini kumbe emirini ya vona kambe a va swi fikeleli hikuva va hava mali se loko mfumo wu va nyika yo mali liya va ta swi kota ku pfala laha na laha ko lavekaka swilo emutini kumbe le.

Ndzi ehleketa leswaku titliliniki ta le matikoxikaya ti phakela byi phakela vukorhokeri bya kahle hikuva manese lawa tirhaka kona kumbe madokodela lawa a tirhaka ku eka titliliniki leto ya fana na madokodela lawa tirhaka eka xilungu hinkwavo va ya exikolweni va dyondze woho ntirho wolowo.

Ehleketa leswaku loko va lava leswaku vanhu va le matikoxikaya va kuma vukorhokeri bya kahle va fanele ku teka wo madokodela ya laha xilungwini wo manese ya laha xilungwini va teka va ya tirha kwale emakaya nakona mfumo u ma u u u u u va nyika mimurhi titliliniki teto ti va na mimurhi.

Vamakwerhu wa mina u vabya ambulense yi teka nkarhi wa ku fika ndzi nga zama ku kuma munhu loyi a nga na movha yi mu tsutsumisela exibedhlele ka ha ri ni nkarhi.

A ndzi ehleketa leswaku ndlela leyi i ta pfunaka hileswaku loko vanhu lava faneleke ku landza or treatment ya HIV and AIDS loko va nga koti ku ta kumbe va nga tanga manese va fanele ku va ku va fowunela va va tsundzuxa hi ku landza tiphilisi ta vona kumbe va va landzelela emakaya loko va nga ha ti eswibedhlele ku ta landza yo mimirhi ya vona.

Ndzi ehleketa leswaku swi kahle leswaku ku va na ndhawu leyi va pfunaka vakheguri ni ndhawu leyi va pfunaka vantshwa hi ndlela leyo ku ta hatla ku famba kahle layeni i famba hi ku hatlisa va pfuneka.

Vubihi byo ya eswibedhlele swa mfumo hileswaku u ta tshama nkarhi wo leha u nga pfuniwi u ta yima tilayini to tala to to to leha to tala ene leswinene i leswaku a wu hakeli eka yo ya mfumo u kuma service ya mahala na mimirhi.

Ni ehleketa leswaku mbuyelo lowu u ta vaku kona loko tin'anga ti tirhisana na titliliniki hileswaku loko madokodela na tinese va nga swi koti ku vona lexi xi nga khomiwa hi munhu loyi tin'anga na tona ti ta lavisisa maybe tona kumbexana tona ti ta swi kota ku vona leswaku munhu loyi xivangelo xa yena i yini.

Ndzi ehleketa leswaku ina vanhu va nga pfuneka hi ku hatlisa loko tin'anga to tirhisana na titliliniki hikuva ku na swilo swin'wani tinese na tidokodela a ti swi koti ku swi vona kambe tin'anga ta swi kota ku vona leswaku xivangelo i yini.

Ndzi nga tsundzuxa vanhu leswaku u fanele va tshama va ri na ti-emergency leswiya swo tima tindzilo for loko ko va na xivangelo xa ku ri ku humelela ndzilo eka ndhawu yo karhi nakona lava va tirhisaka ti-gas-e va tiva ndlela yo tirhisa yo gas hikuva na yona a yi lunghanga ku yi tshika yi pfurile.

Ndzi nga loko ni ri muchayeri wa movha loko ndzi chayela a ndzi fanelanga ku va ndzi nwa byalwa ndzi ri karhi ndzi chayela kumbe ku va busy eka yona ku va ndzi ri eka yona foni ndzi ri karhi ndzi chayela hikuva leswi swi nga veka vutomi bya mina ni vanhu lava ndzi nga va ni lava va ri ku eka wona magondzo ekhombyeni.

hi nhloko ya muti ndzi nga endla leswaku ndzi kuma munhu loyi a ta hi pfunaka ku hi hlayisela mudyuhari wa hina hikuva nkarhi wo tala u kuma hina hi ye emitirhweni kumbe eswikolweni vadyuhari va sala va ri voxe emitini se loko ku ri na munhu loyi a va hlayisaka leswi swi ta va endla leswaku loko ku ri na munhu loyi hi ta mu tholaka leswaku a tshama a ri kona nkarhi hinkwawo endlwini leswa a swi ta endla leswaku mudyuhari wa hina a hanya a kha a hlayisekile emikarhini hinkwayo hambi hi nga ri kona emakaya.

Ndzi twisisa leswaku i ndhawu leyi ku hlayisiwaka vona vadyuhari na vona vatsoniwa eka yona ndhawu leyo va kuma ku pfuniwa eka yona ndhawu leya eya ndzi vona i ri kahle hikuva ya va pfuna.

Nkoka wa leswaku vanhu lavakulu va kuma muholo kusuka eka woho mfumo hileswaku vanhu vo tala lavakulu loko va fika malembe ya sixty va va yimisa emitirhweni a va ha fanelanga ku hola so muholo lowu i wona loko va pfunaka leswaku va swi kota ku tihlayisa hi wona.

Hi mina ndzi vona mali leyi ya social grant yi nga ringanangi hikuva ikhonomi i le henhla leswo swi vula leswaku swilo swo tala swi le henhla hi mixavo se mali leyi va yi kumaka ndzi vona i ri yitsongo hikuva a yi fikeleli swilo swo tala.

Nkoka wa ti-mobile clinic etindleleni hi ku pfuna vanhu lava va lolohaka ku ya etitliliniki va ya kuma kona ku pfuniwa se loko i ri laha a patwini i le kusuhi ni vanhu vo tala vanhu loko va ri ko ri va fambafamba va swi kota ku nghena va pfuniwa eka tona ti-mobile clinics.

ndzi vona ku ri mhaka ya kahle leswaku vanhu va le matikoxikaya va va na tona titliliniki ta le kusuhi hi ndlela yaleyo i ta va hungutela ro riendzo ro ya ekule loko va ri karhi va nga titwi kahle va ta kona va ta kota ku kuma kona ku pfuniwa kusuhi.

Endlaka leswaku ti-emergency service ti hlwela ku fika hileswaku loko mi fowunela vanhu va ti-emergency service u fonela eka yo reception ya kona reception hi yona leyi i ta byelaku vanhu lava va faneleke ku ta le va emergency service va ta n'wi pfuna sweswo swi teka nkarhinyana hikuva kun'wana u kuma timovha ta kona ta ha humile.

Ku kayivela ka vatirhi a ku kahle hikuva ku endla leswaku hi nga ti hi nga chucheki loko hi ri karhi hi lava ku pfuniwa kun'wana u chava no va byela leswaku u khomiwe hi yini hikuva u ehleketa leswaku va ka va ta ku kayivela leswaku u vu kume kwihi vuvabyi byebyo u vu kume njhani nakona hikwakwalaho u nga tihlayisi.

Mfumo wa Afrika-Dzonga u nga pfuna hi ku engetela wo madokodela ni manese nakona ko va na yo mimurhi hi ndlela yaleyo vanhu va ta pfuniwa hi ku hatlisa hikuva u ta va ku ri ni vanhu vo tala manese na madokodela wo tala la va ta hi pfunaka.

Endleka leswaku swibedhlele swa mfumo swi tala ngopfu hileswaku swibedhlele swa mfumo a wu hakeli u kuma ku pfuniwa ka mahala a ku fani na le swibedhlele swin'wanyana swa tiphurayivhete hikuva laha eka tiphurayivhete wa hakela kambe eka mfumo u kuma ku pfuniwa ka mahala.

Endlaka leswaku ti-private healthcare ti durha hileswaku xo sungula a hi swa mfumo i swa vanhu i ya vanhu nakona service ya kona a yi fani na ya le swibedhlele swa mfumo le ka healthcare u hlayisiwa hi ndlela yo u hlayisiwa hi yona ndlela yo lulama na ndlela ya mayimo ya le henhla.

Ina ndzi vona i ri mhaka ya kahle leswaku titliliniki ti tirhisana na tona tin'anga hikuva ku na mavabyi man'wanyana u kuma leswaku madokodela a va koti ku wa vona kambe eka tin'anga tin'anga ti swi kota ku ku vona leswaku u khomiwe hi yini se loko va tirhisana va ta endla leswaku ku va ku lulama.

Eka ndhawu ya hina loko ko va na ndhambi ndzi nga lava ku pfuniwa eka tona tiholo ku pfuniwa eka tona tiholo hi hlayiseke i ku va ndzi ehleketa leswaku tiholo ti akiwe hi yona ndlela yo tiya hi ta ve hi hlayisekile loko ku ri ni ndhambi ku tlula loko hi tshame emakaya ya hina loko ko fa.

A ndzi ri minister of transport a ndzi ta maka leswaku mapatu ya hina ya va kahle ku nga vi na leswo swi vuriwaka ti-potholes hikuva leswi i swona swi endlaka leswaku ku va ni tinghozi etindleleni nakona ndzi ta maka leswaku ti-road sign ti vonikala tirhoboto na tona ti va ti tirha etindleleni.

Leswi endlaka leswaku timovha ti chayisana emagondzweni ngopfungopfu i loko vanhu va chayela va ri karhi va pyopyiwile vanhu nwe wona mabyalwa kumbe vanhu va ri chayela va ri karhi va kha va kha va va kha va va khome tifoni kumbe to ti-pothole teto i tona leti ti endlaka ku va na tinghozi na tona na vanhu lava va nga landzeleriwiki tona tisayini ta mapatu.